Ndicinga ingqeqesho mayiqale apha ebazalini ngokuqeqesha abantwana babo babanike izimilo ezilungileyo. Ukuba umntana unesimilo esiphuma ecaleni azise abantu besikolo ukuze bazokwazi ukumnika iimfanelo okanye ingqeqesho efanelekileyo. Ndicinga futhi nokuba iifowuni ingathi zingathathwa ngabazali, abantwana bangayi nazo ezikolweni' Loo nto ingathi ivale iimeko ezikumila kunje. Ndiphinde ndithi ingase kungabakho ii-support group ezi zijongana naba bantwana banika ingxaki esikolweni. Banikwe isapoti, kumane kudityanwa nabo kuthethwe uba ingalungiswa njani le nto. Naba bangamameliyo baphindaphinda into eyi-one, enye, bahoywe ngendlela.

Ndicinga ukubanela nokududuma zezinye zezinto ezinoyenza ukuba i-intanethi icothe. Iphinde futhi nokunetha nokuphazamiseka kweintanethi. Ingazizo ke nezithuthi apha endleleni, xa , xa zinothi kwenzeke ingozi kutshayiseke iipali ezo ke zihambisa umbane neekheyibhuli ezo zihamba ngaphantsi, okanye ii-box ezo zibambe umbane. Ndicinga zezinye zezinto ezinobangela uba i-intanethi icothe. Iphinde futhi nokungabikho kwenethiwekhi. Into ke leyo endinothi idibene nesibhakabhaka nezinye izinto ezenzekayo phakathi apha ekuhlaleni nasemoyeni.